Imicelimngeni endinothi ndidibane nayo mna mhlawumbe ingakukuba kuba iyeyona nto ndiyithandayo ikukubhaka nokucula. Ukubhaka ingakukuba mhlawumbi amaxabiso wombane inyukile ngoku kwaye namaxabiso wokutya anyukile. Ingathi ezo nto endizenzayo mhlawumbi zingathengeki ngoba abantu abanamali. Okwesibini ukucula, andinaso isibindi sokucula esidlangalaleni ngoko ke ndinganeentloni, ndingabethwa ziintloni.

Owu, mntanam ungatyhafi maan, ungatyhafi nono. Zinto ezenzekayo ezi, okubalulekileyo kuba xa nityiwe okanye xa nibethiwe phindani nitreyine nizilolonge ngakumbi. Mhlawumbi elaa qela aniyazi indlela elizilolonge ngayo, uyabo. Ngoku okubalulekileyo kuba fundani kwiimpazamo enizenzileyo ngoku, ungapheli mandla mntanam. Umzekelo iKaizer Chiefs nayo ityiwe amatyeli amaninzi kodwa emva kweminyaka elishumi yade yayiwina iNedbank Cup. Ngoku ke nani nizawuwina mntanam, nizawuphumelela komnye umdlalo, fundani phaa kwiKaizer Chiefs.

Owu, iingenelelo zamaqela okanye zokudibana ngamaqela kunceda ekubeni ukuze umntu azilolonge kunceda ekubeni uba kuyakhuthaza. Kuyakhathaza ngoba xa uzilolonga uwedwa mhlawumbi ungahamba uhambe udinwe, uyabo, utyhafe endleleni. Kanti xa nisenza ningamaqela kulula ukukhuthazana ngoba xa udiniwe wena omnye walapha eqeleni uye akukhuthaze, kubaluleke kakhulu. Yile nto athi amaNgesi yi-accountability partners. So kubaluleke kakhulu ukuba nomntu oza kukhuthaza endleleni.

Uyabona mntanam, ukudlala kwakho umdlalo wombhoxo kungakunceda uba wakhe abahlobo ngoba ozawuqhelana nabantwana odlala nabo futhi nje xa niqhelene yaye niqhelene ngembeko nanobubele kulula ukuba wakhe abahlobo uncokole nabanye abantwana. Nizawuncokola ebaleni nangapha kwebala. Loo nto leyo ke ngoku yenze kube lula ukuba nawe mntanam ubakhe ubuhlobo njengabanye abantwana, uyabo. And ke futhi naxa ulapha ekuhlaleni ungathatha esi sakhono sakho udlale nabantwana balapha esitratweni. Ingakunceda loo nto ukuba wokhe ubuhlobo.

Andinawo owona mdlalo wezemidlalo ndiwuthanda kakhulu kodwa umdlalo endiwulandelayo ngumdlalo webhola ekhatywayo and iqela endiluthandayo lelaMakhosi. Awu, into ezidliwa oko madoda! Owona mdlalo ndingasoze ndiwulibale ngumdlalo weNedbank, wokuwina kwawo iNedbank. Hayi, emva kwexesha elide kangaka sabuya isidima, hayi ngumdlalo endiwuthande kakhulu.

Ndicinga uba ukungaphumeleli kwakha isakhono okanye kufundisa umntu omtsha ukomelela endleleni ngoba xa ungumntu okhula apha ophumelela rhoqo, uye ungazani nemicelimngeni yokungaphumeleli xa sele ukhulile. Ungayazi uba na xa izinto zingahambi ngendlela yakho ungenza njani. Ngoku ukungaphumeleli uselula kukufundisa indlela yokomelela futhi nje kufundisa ukwamkela uba izinto azizosoloko zihamba ngale ndlela ofuna okanye ocinga ngayo wena and ke ngoku uqobisana kanjani neemeko ezinjalo.

Ndicinga uba ukumkhuthaza umntanam uba azibandakanye ekudlaleni umdlalo webhola kungamnceda ngokuba kuza kukumkhupha eqokobheni lokuba lilolo futhi nje kuzamfundisa isakhono sokuzimanya nabanye abantu. Kuza kumfundisa uba kuthethwa njani nabantu yaye uzinxulumanisa njani nabantu ukwenzela ukuba angakhuli elilolo, kuzamnceda ekwakheni ubuhlobo.